Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong e thusa thata ka gonne metshameko e tlosa bodutu ka nako e le nngwe.

Go tshameka ga metshameko mo megaleng e fokoditse go tshameka ga namana gonne bana ba tshameka ba iketlile mo matlong.

Motshameko o o siameng ke motshameko wa go ithuta go kgweetsa mo mogaleng, gonne o ka go thusa thata le mo bokamosong o kgone go itse go kgweetsa.

Mo nakong ya gompieno batho ba dirisa dieleketeroniki go ka tshameka metshameko e e farologaneng. Se no se ileketeroniki ya metshameko e ama tsela e metshameko e e tumileng ya gompieno e tshamekiwang ka yone, gonne di ileketeroniki di metshameko gore o kgone go tshameka o le ko ntlong.

Ke rata metshameko ya or-e ya mogala o matlhajana gonne e dira motho botlhale, ebile e dira motho gore a rate fa go tliwa mo metshamekong.

Go tlhokega gore o be o na le data ga o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng.

Metshameko ya mo inthaneteng e ka ama metshameko o sa kgaotse gonne motshameko o wa mo inthaneteng o dirilwe gore o kgone go nna mmamoratwa.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data gore e tshamekiwe gonne o tshameka metshameko ya mo inthaneteng, and gore o fitlhele inthanete o tshwanetse o bo o na le data.

Mabaka a dirang gore batho ba tshameke metshameko ya mo inthanete bosigo ke gore go na le metshameko e mengwe e e kgonang go go fa moputso wa madi ga o fentse.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona ka gonne re tshameka re le mo matlong ga re tlale maswe, ga re tlale-tlale mo metseng. Re dula fela re le mo matlong mme mo ebe re itshamekela and-e e kgona gore fa moputso wa madi ga o win-e.

Kotsi ya metshameko ya mo inthaneteng ke gore o ka win-a madi a gago, mme o ka nna le gore a jewe ga o ne etse ka ona gore o compete-e.

Ba ba kwa magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya inthanete gonne ba se na inthanete ko ba dulang, ebile ba sa kgone go fitlhelela inthanete.

Fa nka nna le tšhono ya go bopa motshameko inthaneteng nka bopa motshameko eleng gore batho ba patela gore ba kgone go fitlhelela motshameko. Mme go nne le moputso wa o win-eng.

Metshameko ya ileketeroniki e gola ka bonako gonne e mefuta-futa and dikgaisano tsa yone ke tse dintsi. Ka seo, batho ba tsenelela mo go tsone thata gonne ko bofelelong ba feleletsa ba kgona go falola mo metshamekong, nako dingwe ba sa falole.

Fa metshameko ya ileketeroniki e ntse ke gola thata jaaka e gola ka kgolo e e ko godimo, go botlhokwa thata gore boitekanelo jwa batshameki ba kgone go itse gore ga go bonolo ebile ga go a siama gore motho a nne thata mo motshamekong ya ileketeroniki. Gonne ka feleletsa a feleletswe ke madi a e leng gore nna a tshwanetse a dirise for dilo tse di botlhokwa.

Ya bana ya go lelekisana le go tshameka ka thapo, go tlola kgati. E thusa thata bana gore mmele ya bone e nne e ntse e le , mmele ya bone e nne e itekanetse ka gonne go botlhokwa thata gore mmele wa motho o nne o itekanetse.

Metshameko ya bana e e rategang thata mo metseng ke motshameko wa go tlola kgato, ke motshameko wa go lelekisana le motshameko wa go taboga. E e dirang gore ko bofelelong bana ba feleletse ba le matlhagatlhaga ebile ba simolola go utlwana le go ratana.

Metshameko ya bana e ka dirisiwa go rotloetsa go ithuta gonne le gore bana ba nne le bokgoni jwa go tlhama dilo le go nna le bokgoni jwa go itirela dilo.

Motshameko wa tenese o tlhoka batshameki ba le babedi o mongwe a e tshware, o mongwe a e busetse morago. La kgona go tshamekisana fela jalo.

Motshameko wa go tlola mogala o tshamekiwa ke batho ba le bararo. O mongwe a tshwara ka fa letlhakoreng le lengwe, o mongwe go tshwara letlhakoreng le lengwe, o mongwe o tlola mo gare.

Bana ba tshwanetse go latela melao fa ba tshameka gonne go thusa thata gore bagolo ba sa letlelelwa go tshameka le bana.

Metshameko e mentsi ya bana se tse ele ya kgaisano gonne e gatelela thata go dira sentle le go fenya. Batsadi ba tshwanetse ba katise le mekgatlho e ka dirang gore go nne le tekatekano magareng ga go rotloetsa kgaisano le go tlhomamisa gore metshameko e nne ntse e le monate mo baneng.

Metshameko ya setso e ke itseng ke motshameko wa kgati. Ke o ne o ke itseng gore o tshamekiwa thata mo setsong sa rona mme ke yone motshameko o thata go tshwana le mo malobeng o santsane go tshamekiwa.